Loko ndzo karhi ndzi lava ku rhandza xiyimbeleri xa xa nduma ya Xitsonga ndzi nga rhomba Jay Jonh hikuva swilo leswi a swi yimbelelaka ndzi twa swi ndzi tsakisa naswona wa swi kota ku yimbelela naswona u tlhela a duma.

Vakokwani va sweswi a va dyondzisi vana mintsheketo hikuva masiku lama vanhu vo tala va ti vonela ti thelevixini va tlhela va ti tlangela minkarhi ya vona efowunini.

Nkhuvo wa mucatu lowu tolovelekeke wa Xitsonga ku va ku khavisiwile hi mi hlovo hlovo ya miceka leyi vakhegula va timbalelaka masiku hinkwawo, ka swakudya vanhu va tidyela swakudya swa xintu kumbe xa Xitsonga. Lexi xitivekaka hi swakudya swa Xitsonga swo fana na mathopi, swigugu swa mincino vanhu va ti cinela xibelana, makhwaya, swigubu kasi van'wanyana va ri karhi va ti thawuzela ku tsakiwa van'wanyana va lula makoti na mukhonyana.

Swilo leswi swimbirhi swi pfuneta leswaku munhu a va a ri na mucato ekaya a tlhela va na mucatu ekerekeni laha a nga ta ncatela emahlweni ka kereke na vafundisi.

Mina ndzi vona swi onha ntiyiso hi ku vanhu va chela na swi spice swilo swo tala leswi a swi fanele swi nga cheriwi, swakudya leswiya a swi ti nandzihela hi vu khale bya swona leswi a byi swekisiwa swona.

Fanekele a rhandza muti wa yena a hlonipha nsati wa yena na vana va yena a tlhela a va karhi a hlonipha na va mhana yena.

Paseka i siku leri yesu a nga vambiwa exi hambananweni naswona swi na nkoka eka vakreste hi mhaka ya sweswo.

U fanekele a va a ri na vukheta leswaku a nga vavisi vana, naswona u fanekele a kha a kota ku hlayisa vana lavayani a tlhela a kota ka ku va hlonipha leswaku swilo swa yena na mintirho hinkwaswo swi ta famba kahle.

Ndzi n'wi munhu byela leswaku as tsutsumela ka yesu a ti khongelela hikuva yesu hi yena a swi tivaka leswaku ku endleka yini.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva vanhu va va va kume siku rero va kota kuya etikerekeni va ya gandzela swikwembu swa vona kumbe xikwembu xa vona.

Bya vukati lebyi hleriweke i ku lava va ku hlaleleke byona vukati lebyi va va va karhi va tsakela munhu loyi va nga ku hlalelela yena, kambe vubihi bya kona i ku mi va mi karhi mi nga rhandzani. Kasi vubihi bya vukati ra rirhandzu i ku vatswari kumbe xana vanhu lava u tshamaka na vona va va kha va nga tsakela munhu luya kasi vu kahle bya kona ku mi va mi tekane hikuva mi rhandzana.

Enkarhini loyi a va ha ri xirho lexi hloniphekeke endyangwini, a va tsakisa hi ku endla yini kumbe va byela va a muti leswaku va endla yini.

Vanhu lava va loveriweke va fanele va ambala swiambalo swantima miei hinkwawo vavasati va fanele va nga ambali na tiburuku.

Van'wanyana va lumbetiwa leswaku hi vona va nga dlaya vavanuna va vona, kasi van'wanyana va tekeriwa nhundzu kumbe tiyindlu ta leswi ta laha a va tshama kona na nuna wa vona.

Wanuna u ambala tiinjhovo kasi wasati u ambala xibelani.

Hi nga sivela hi ku hi teka vavanuna na vavasati hi va endla vanhu vo ringana, hikuva vavasati na vona leswi vavanuna varhangerisa xiswona na vavasati va swi kota ku rhangerisa swa sweswiya kumbe xana ku hindzisa.

Eka ndhavuko wa hina lava va nga na timfanelo na vutihlamuleri byo burisana hi malovola i va malume wa mukon'wana na va nsati kumbe makoti. Naswona loyi a va ku a fambisa ntirho ko tala i tintsumi leswi swi endla leswaku leswi endlaka leswaku va hlawuriwa, i ku hi vona lava va tivaka leswi makoti kumbe va hanyisaka swona leswi makoti kumbe mukonwana a hanyisaka swona.

Swipfuno leswi endlaka leswaku hi hanya na va tikulu vo tala i ku va tikulu vo tala hi pambulelana mintirho mintirho yi va yi ri ntsongo ngopfu hikuva hi na hi va hi tele high vo pambulelana mintirho hi tirha na yona. Kambe leswi bihaka i ku swakudya nkarhi un'wanyana a swi tshami swi hatlisa swi hela hi ku hi va hi tele ngopfu.

Ti holiday ta vukhongeri ti nga nkoka swinene i siku ra paseka lahe yeso a nga a nga vambiwa exihambanweni a fela swidyoho swa hina, ri tlangeriwa hi ku ya dzunisa yeso ekerekeni, kasi siku leri rin'wana i ku velekiwa ka yeso ku vitaniwaka khisimusi vanhu va ndyangu va hlangana hinkwavo va katsaka ku dyiwa swakudya swa mavayivayi na vana vakhangula swambalo.

Leswi swi vuyerisa swichudeni leswaku swi tiva ku hambanahambana ka mindhavuko ya vanhu swi kota no hlonipha mindhavuko ya vanhu.

Ndzi nga tsakela ku tekiwa eVenda hikuva maVenda na Xitsonga va khomane ngopfu ku tlula lava va mindhavuko ya van'wana, naswona va twisisana ngopfu ku tlula mindhavuko leyin'wana eka ndhavuko wa hina'

Vavanuna va tekeriwa ehehla ku tlula vavasati hikuva vavanuna loko va fanele va teka nsati wun'wanyana va byeriwa leswaku kahle va fanele va hatlisa ku tlheaa va teka nsati lowun'wani, kasi n'wansati u ta byeriwa leswaku u fanekele a nga ha tekiwi loko aze a loveriwa hi wanuna.

Paseka yi kombisa leswaku swidyoho swa hina swi va swi hlantswekeile ku fana na siku leriya yesu a nga fela xihambanweni a fela swidyoho swa hina.

Malovola i ndlela yin'wani ya ku kombisa vuxaka eka miti leyi yimbirhi ya ka van'wanuna na leyi ya ka van'wansati, loko aze a n'wanuna aze humesa malovola swi komba leswaku u na ku tsakela ka ku teka nwasati luya a ya tshama ka vona.

Mintsheketo yi endla leswaku hi nga rivali ndhavuko wa hina loko hi kha va hi hlayela mintsheketo liya hi kula na yona hi kha hi yi tiva na ndhavuko wa hina wu endlisa ku yini u huma ekwini.

Loyi a nga na vutihlamuleri byo basisa no hlantswa swibye emutini i n'wasati na nwanuna kumbe xana vinyi va muti, hikuva hinkwavo hi ka vona va va ri karhi va tirhisa swibyi va swi thyakisa.

Mhaka ya malovola ya ha ri ya nkoka eka mikarhi ya sweswi hikuva swi karhi swi tikomba leswaku loyi n'wansati u tekiwile hi mani na va ka yena n'wasati va va va ri karhi va tiva nuna wa yena leswaku u tile a ta ti vonakarisa.

Vukreste byi khombeni ndlela ya hina ya ndhavuko yo endla swilo hikuva loko munhu a ri n'anga kumbe sangoma va ri wa loya vukreste a va swi lavi swa vun'anga na vu sangoma.

Mina laha ndzi humaka kona Matsonga yo tala ma rhandza ku mbala swimbalo swa ndhavuko. Van'wanyana loko va ri karhi va girajuweta etiyunivhesiti va va va mbalie swibelani, tiyele, minceka swimbalo hinkwaswo swa vona swa ndhavuko.

Vanhu vo tala ndhavuko wa vona va wu rivele na byalwa lebyi a byi swekiwa emakaya vanhu a va ha byi lavi masiku lawa, ku veni byalwa lebyiya va ri bya xurhisa hi ku byi va byi ri na vuswa hi byona bya kahle byi endla leswaku na loko va dakwa vanhu va nga pengi ku fana na byalwa bya masiku lawa.

Mina ririmi ra mina ndzi tinyungubyisa swinene hi rona. Loko vanhu hambi no va ni ri etikweni rin'wana na rin'wana va kha va ni vulavurisa hi hi hi ririmi ra vona mina minkarhi hinkwayo ndzi endla leswaku ndzi va hlamula hi ririmi ra mina. Hikuva na vona va va va kha va tinyungubyisa hi ririmi ra vona loko va kha va vulavula hi rona.

Rirhandzu na ntwanano swi kona eka muganga lowu ku tshamaka vanhu va tindzimi to hambanahambana hikuva vanhu vo tala loko va tshamile ngopfungopfu etindhawini ta majoni, vanhu vo tala va tshama hi tindzimi to hambanahambana. Kambe loko wun'wanyana a ta na tindzimi tin'wanyana va fika va lava ku tiva kumbexana va lava ku dyondza ririmi ra yena. Ku komba leswaku va swi tsakela ku dyondza va ta n'wi vutisetela swivutiso hi hi tindzimi ta yena kumbe hi ndhavuko wa yena sweswo swi komba rirhandzu.

Vurhangeri hi vona vo vo ma'am Angie Motshekga lava a va rhangela eka swa xikolo, ku tlhela ku va na loyi sweswi a nga kona eka NSFAS hi vona vavasati lava va endlaka leswaku vana hinkwavo lava nga le swikolweni vadyondza swikolo swa vona va tlhela va heta va nga ri na trouble.

Loko Vukreste a byi nga hanyi, mapurofeta a ma ta va ma kha ma huma kwini? Mapurofeta mimoya leyi vulavulaka na yona, na vona yi va yi karhi yi huma kwihi loko ku ri Yesu a nga hanyi? Loyi a vaka a karhi a va byela leswaku loko va lava ku pfuna munhu loyi va fane va n'wi pfunisa ku yini i mani hikuva mali va va va ri hava?

Swivongo leswi swi va swi karhi swi huma eka vakokwana kokwani wa kokwana wa kokwana wa vona. Loko munhu a va a kha a tirhisa swivongo lexi, hi va hi kha hi swi tiva leswaku kokwana wa yena kumbexana nyini wa yena a tirha njhani.

Vavasati hi vona va endlaka leswaku vavanuna va va va xileswi va nga xiswona. Loko va yimile vavanuna va ri so, a ayineriwile, a hlambile, a basile a va a karhi a kha a nuhelela, a tlhela a va a xurhile, swi endle hi n'wansati. Vavasati hi vona va akaka vavanuna vavasati hi vona va humaka eka vavanuna hikuva vavasati hi vona va bebulaka vavanuna va tlhela va va kurisa. Vavasati hi vona va fanekele va va varhangeri ku tlula vavanuna hikuva va endla swilo swo tala ku tlula vavanuna.

Mina ndzi vona onge vatswari a va nga ta va yisa vana va vona. Hikuva vatswari vo tala a va lavi leswaku vana va vona vana va vona va kula hi swona swi endlaka leswaku va nga va byeli na loko n'wana a kha a kula leswaku ku va kha ku endleka yini hi miri wa yena.

Tsundzuxa leswaku ku lovela hi n'wanuna a hi ku hela ka misava, naswona va fanekele va nga tshiki ku hanya hikuva va lovele hi vavanuna, hambi leswaku, hambiloko va kha va n'wi rhandzisa ku yini n'wanuna waloye loko nkarhi wo munhu a zila wu hela loko ku va na loyi a n'wi rhandzaka wun'wanyana a n'wi nyiki chance hikuva rirhandzu a ri ti nkarhi wun'we ntsena.

Ndzi nga sungula hi ku aka doroba hikuva ematikoxikaya va hlupheka swinene loko va fanekele va ya emadorobeni. Va teka nkarhi wo leha va karhi va ya eku xaveni naswona a va yi, hikuva mali yo khandziya yi va yi nga ri kona.

Vukreste byi kahle hikuva Yesu hi yena a nga lova exihambanweni a va a karhi a ringeta ku ku hlantswa swidyoho swa hina.

Leswaku muganga wa yena wu ta tshama wu ri na peace u fanekele a tshama a kha a lulamisa timhaka ta vaakatiko va yena.

Ndzi sungule ku amukela ku kombisa malwandla lama kufumelaka eka van'wana hi ku tirhisa swakudya. Hi ku minkarhi hinkwayo kokwana wa mina va ri karhi va nga titwi kahle ndzi va swekela swakudya leswiya a va swi rhandza khale, swakudya swo fana na matshopi. Ndzi ta vona va sungula ku tsaka ku komba leswaku va, loko va ha ku heta ku dya va ta sungula ku tsaka, ku komba leswaku swakudya leswiya hi swona swi nga endla leswaku va tsaka.

Swiphiqo leswi hlanganaka na swikolo leswi nga makaya, i ku swikolo swa le makaya a swi na tibuku to ringanela vana hinkwavo, naswona vadyondzisi va kona a va na, a va zi ku ri vadyondzisi vo tala vo ringanela vanhu hinkwavo.

Vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku, loko ku ri na vanhu lava va yimbelelaka vuyimbeleri bya ndhavuko swi endla leswaku na vana va hina va kula va kha va swi tiva leswaku ku na tinghoma ta so leti a ti yimbeleriwa khale, ti endla leswaku na vona va ti tiva leswaku va huma kwihi.

Mincino ya Xitsonga leyi ndzi yi rhandzaka i ncino lowu vitaniwaka ncino wa xifase, ncino lowu ndzi kule ndzi karhi ndzi wu cina naswona wu endla leswaku wu tshama endzeni ka mina ndzi wu rhandza.

Loko ku ri noni ya n'wanuna u fanekele a tshama tin'hweti ta ntlhanu na yin'we a nga ri ku rhaseni na munhu, naswona a nga ri ku shereni na munhu plate ya yena na lepula na bikiri kumbexana maga leyi a nga ta va a kha a n'wa hi tiya. Loko ku ri wansati u tshama tin'hweti ta khume na mambirhi lembe hinkwaro, a karhi a nga a mbala swimbalo swa ntima a nga ri loko a vulavula a nga vulavuli a a ba huhwa.

Loko siku leri ni nga sungula ku sweka i swakudya swa ndhavuko hi nexe, a ku ri graduation ya n'wana wa ka hina naswona vanhu hinkwavo va le kaya a va fambile va ya eka graduation ka ha ri mpundzu mina a ni fanekele ni sala ni sweka. Lexi ni nga sungula ku xi endla i ku ni pfukile, loko ni pfuka a va ni byerile kambe a ni swi vonile na leswaku va swekisa ku yini. Ni pfukile ni ti endlela ti tihove ta mina ni kha ni lava ku swi tiva ku swi endlisa ku yini. Ni pfuka ni hlantswa mavele ma mina ni ma tseleka loko ni ma tseleka, mavele ma mina a ni vhele ni ma tseleka na ti na tiboncisi na tinyawa, hikuva hinkwaswo swa hlwela ku vupfa. Leswi loko swi hetile ku ku vupfa ndzi swi vonile leswaku swi vupfile hi laha ni nga sungula ku teka timanga ta mina loko ni swi vona swa ku swi na munyu wa twalaka kahle ni swi chela na mati, ni teka timanga ta mina to kandzeriwa ni sungula ku swi mikisamikisa. Lexi a ni nga xi endlangi kahle i ku a ni mix timanga to tala mara yona a yi nandziha.

Xiyimo xa vugevenga xi tale ngopfu emadorobeni, hikuva emadorobeni ku na swilo swo tala ngopfu leswi endlaka mali yo tala, ku fana na mibedwa ya vona yi durha mali yo tala leswi endlaka leswaku swigevenga swi lava ngopfu ku ya ku ya yiva kwale madorobeni.

Ku fanekele ku lulamisiwa swakudya swo fana na tshopi, tshopi, tihove ngopfungopfu tihove hi tona ti faneleke ti nga sali, ku tlhela ku lulamisiwa na vuswa. Vatsongo va rhandza ngopfu swakudya swa vona ku va ku ri na vuswa na nyama.

Ku na ku hambana ka swakudya swa ndhavuko leswi a swi dyiwa khale, hikuva vanhu va khale a va hanya malembe yo tala swinene. Kambe hina va sweswi a hi hanyi malembe yo tala swinene, naswona minkarhi yo tala hi va hi ri na mavabyi hi tshama hi ri na mavabyi.

Tirhesipi ta ta ndyangu ti endla leswaku hi siku leri ra vandyangu wu hlanganaka wu va wu karhi wu sweka swin'we wu kha wu byelana leswi na leswi wu karhi wu bula wu karhi wu hlekelela.

Mina loko ndzi karhi ndzi mi rhamba a ndzi endleli ntsena leswaku hi ta ku dyeni, mina ndzi va ndzi karhi ndzi endlela leswaku mina na n'wina hi ta hi ta va na nkarhi lowu hi nga ta tsaka hinkwenu, nkarhi lowu hi nga ta va kha ri hi vona kha hi tsaka. Se a ndzi kombela leswaku mi ta na nyama, hikuva nyama hi yona yi nga ta ni xothela hikuva vanghana va mina va tali ku tlula mpimo.

Loko munhu a lava ndhawu yo tshama ngopfungopfu ka vanhu lava va le handle va fanekele va rhanga va ya ehosini va ya tivika, leswaku na loko ko va ku ri na makhamba ku va ku nga ri na munhu loyi a nga ta ku loyi a nga va tivi hi mhaka ku va va karhi va huma ehandle.

Nkoka wa ku khuvuriwa i ku, loko munhu a khuvuriwile u va a karhi a hlamba swidyoho swa yena leswi a nga swi endla khale. Leswi endlaka leswaku u tlhela a pfumeriwa kumbexana u tlhela a katekisawa kumbexana u tlhela a amukela Yeso hi vuntshwa.

Eka ndhavuko wa mina, mindhavuko ya ka hina, swakudya kumbexana recipe ya ndyangu yi na nkoka, hikuva swi endla leswaku vana lava beburiwaka endzhaku kumbexana malembe kumbe lava nga ha ta beburiwa va va va ri karhi va swi tiva leswaku khale swakudya a swi swekisiwa so.